Go na le mananeo a le mantsi fa thelebišeneng, mme a tlhagelela ka mefuta e e sa tshwaneng. Jaanong, selo sa botlhokwa ke gore a wena fa o lebeletse television ke eng se o se bonang, ao lebeletse ka leitlho le le feng ka gore, ke tsaya gore o ka ithuta go sengwe le sengwe. Mme gona ebile gape, e bowa gape e le boammaaruri gore go na le dilo tse le gore di a bontshwa fo TV tse e leng gore tota di rotloetsa ditiragatso tse di sa siamang mo matshelong a rona. Mme ko pheletsong, ke maikarabelo a rona jaaka batho ba le goreng re lebelela television gore a re tsa eng, re tlogela eng.

Pharologano ya di-chatbot le bathusi ba mo inthaneteng ke gore, bathusi ba mo internet-eng ba na le go go felela pelo, ebile ba na le kgona go nyelela, ntse ba ne ba go thusa. Jaanong, di-chatbot di nna ntse di le teng nako le nako. Fa ba tshwanang teng, ke gore ba kgona go go ruta di le dintsi tse o sa di itseng, ebile go nna bonolo mo bontsing ba nako gore, o feleletse o fitlhelela dilo tse le gore wa di batla. Mme so se ke boelang ko go sone, tota ke gore di-chatbot nako le nako di phela di le teng, mme gape-gape bathusi bona ba kgona go tlhaloganya maikutlo a gago, a le gore di-chatbot di na le go sa tlhaloganye, mme tsona ke di ratela gore nako le nako di nna di le teng.

Sa ntlha, go tlo go oketsega lobelo la ka tsela e le gore re amogela dilo ka teng. Ebile tla be e le so se se botlhokwa thata segolo jang ka gore, fa o le ka kwano o kgona go berekela batho ba ba leng ka ko lefatsheng le le ka kwa ntle. Ke tsaya gore, ga go na le internet-e kgotsa maranyane, a kgonang go dira ka bonako, a tla bo a nolofatsa tiro. Sa bobedi se ke ka se buang gape ke gore, jaaka badiragatsi ba di podcast-e jalo, o tla bo o kgona go, go ka buisana le motho a le kgakala, mme e bo go sa nne le tsamaiso e tsamayang ga nnyane, ga ntse le buisana mo teng mo o, tla bo go tsamaya ka bonakonyana. Ebile gape-gape, ke tsaya gore tshireletso ya maranyane le gona e tla bo e nna bonolo, ke bua ka dilo tsa go tshwana le bo cyber security.

Batho ba feleleditse e le gore, ga ba sa bala makwalodikgang, ga ba sa reka makwalodikgang. Gwa feletse e le gore, go iragala gore, dikhamphane tse e leng gore di ne di dira makwalodikgang di feleletse di tswalwa. Mme tse di ka kgonang go ka salela ke tse leng gore, ba kgonne go ka tloga jalo ko makwalodikgang be ba feleletse jalo gore ba re nele dikgang ka neelano ya digital-e. Mme tota ke ka itumela fa ke ka bona re na le dikgang tse santseng di le teng tsa dijithale, ebile gape, ke ka itumela ke bona go santse go na le makwalodikgang tota.

Mogala wa mme wa ntlha tota ga wa tla o na le melao e le mentsi, e ne e le melao o leng gore e bonolo, gore ke se ka nna ntse ke dirisa phone-o ka nako tse tsotlhe. Mme gape, selo se e leng gore se ne se seo, e ne e le maranyana kgotsa ke raya jalo internet-e. Jaanong, mogala no o dirisetsa go ka amogela mogala le go ka letsa. Go senya nako mo mogaleng, ne e le go senya nako mo mogaleng fa o tshameka di tshamekisano tse leng gore di teng fo o, ntle le fo, go ne go sena melao e le mentsi.

Sa ntlha se se tlang mo mogopolong wa me ke gore, botlhale jwa maitirelo ga bo kgone go ka simolola kgang le wena. Ebile gape, ga bo kgone go ka go ama, go go tshwara, go go kgothatsa e leng dilo tse e leng gore di kgona go diriwa ke batho. Mme se leng gore batho ba palelwa ke go se dira, botlhale jwa maitirelo bo kgona go se dira, ke go ka tlisa kitso e e bonako fa o e tlhoka, ee.

E tshwantse gore e nne maikarabelo a batho, e nne bone ba leng gore ba netefatsa gore ba seka imetsa di-Wi-Fi, ka gore bontsi ba tsona di kgona go ka tseya megala e e ka nnang lesome. Mme ba netefatse gore ba seka feteletsa palo eo, ba netefatse gore o mongwe le o mongwe, a ka tswa e le gore o dirisa Wi-Fi gongwe ba le ba tlhano. Mme gape, se se leng gore se ka diragala ka ko letlhakoreng la batho ba leng gore ke bona ba agang di-Wi-Fi, ba ka oketsa bonako, ba ka oketsa maatla a di-Wi-Fi. Ra feleletsa le gore re dirisa di-five G jalo.

So sa ntlha, ke tlabe ke mmolelela jalo gore diromamowa di botlhokwa thata, ebile di dirisiwa thata mo mesong, ebile gape be di dirisiwa thata mo kganteleng, mo gare ga ura ya boraro, go fitlhelela jalo fo ureng e le ya borataro. Fao ke fa goreng batho ba tla bo ba kgweetsa mo nakong e ntsi. Fa batho ba kgweetsa, go raya gore ba reeditse diromamowa tsa bona. Mo maphakeleng fa ba ya tirong, ba reeditse diromamowa tsa bona. Mme go na le dipalopalo di le dintsi, tse batho ba leng gore ba santse ba reetsa diromamowa, jaanong ga gona kgang e ke akanyang e ka gaisang seromamowa go fitlhelela batho. Se go fitlhisa le ko bathong ba e leng gore ba kwa magaeng, se go fitlhisa gape le gore batho ba le gore ba kgweetsa, le batho ba leng gore ba ko ditoropong, ka mefutafuta ba leng gore ba reetsa seromamowa. Jaanong, e ka nna selo se leng gore se bonolo thata.